Ke akanya gore barutwana, ba tshwanetse go tiisa seatla ka go ruteng thata, le go tiisa metshameko kwa dikolong. Metshameko e ka thusa go sedila mebele ya bana, go ikatisa le go thusa ka tlhaloganyo. Go le gantsi, bana kwa dikolong ba farologana, go na le ba e leng gore ba na le bokgoni ba metshameko, le ba bokgoni ba mo dibukeng. Ka jalo, ke nagana gore go etsa setlhopha le go kopantsha bana, go ka dira gore dikolo di nne le dilwana di le dintle e se fela mo dibukeng, maar-e gape e le mo goreng metshameko e atisitswe, ebile e ba tsamaisa le diporofense, ba kgone go tlhaga national-e.

Ke kgwele ya dinao, kgwele ya dinao ke e ratela gore itumedisa batho, e dira gore re nne le kgatlhego mo go yone, ebile e thusa go katisa mmele. Kgwele ya dinao, go le gantsi ga e ka dirisiwa ebile ya tseelwa matsapa mo Aforika Borwa, bana ba le bantsi ba ka tswa mo go diriseng bo nyaope, kana diritibatsi tse di farologaneng, le bogodu bo ka fokotsega mo Aforika Borwa, ke ka moo ke ratang kgwele ya dinao. Go le gantsi, e sa dirisetswa fela le bana ba basimane, le bana ba basetsana ba na le bokgoni ba go tshameka kgwele ya dinao.

Go le gantsi, metshameko ya kwa ditoropong ke metshameko ya bo cricket, ya bo rugby, ya kwa magaeng ke metshameko ya kgwele ya dinao. Gore go nne yalo, ke gore kwa dikolong tsa kwa ditoropong, dikolo tsa teng di na le bokgoni ba go reka dilwana tsa metshameko, tse e leng gore di tile ebile di sireletsegile, di ka seke di a gobatsa ngwana wa sekolo. Kwa magaeng, o ka fitlhela e le gore dikolo tsa teng di na le tlhwatlhwa e ko tlase ya ikonomi, le maagego a teng a bodulo, ke maagego fela ga se maagego a e leng gore a lekanetse ebile e itekanetse bana. Ka jalo, metshameko e e rileng, e tlhoka dilwana tsa yone, mme kwa magaeng ga go kgonagale go dilwana tseo di ka fitlhelelwa.

Go tsaya karolo mo motshamekong, go go thusa thata mo e leng gore ebile o kgona go farologana le dilo tse e leng gore ga di botlhokwa, ebile ga di tlise tshonolofetso kana tswelelopele mo bophelong ba gago. Go lebana le motshameko, go ka go thusa thata gore o kgone go ikatisa, o kgone go tiya, tlhaloganyo le one e nne botlhofo, e nne nonofo, e kgone go bereka le sentle. Go ka go thusa le gore ebile, o je le maungo le merogo e siametseng mmele wa gago, o nne montle le letlalo la gago le nne lentle. Ka jalo, metshameko e botlhokwa ebile e na le seabe se sentle thata mo botshelong ba rona.

Tiro ya go lema mo tshingwaneng ya go ikentsha bodutu, di ka farologana, o ka ikentsha bodutu ka go ya mabenkeleng go a go rekisa maungo le merogo, wa ikentsha bodutu wa etsa madi, ka tsela e nngwe ya gore ga go ilwe boithabisong, wena o a dula fela o rekisa merogo le maungo a gago, o bua le ka mo dikotla tsa teng di ka thusa motho go tiisa mmele le go tia mo mmeleng. Di thusa le gore malwetse a mangwe a kgone go seka gwa gatelela motho, go thusa dilo tse dintsi. Le gore fela o ka, wa ya go lema kwa tshingwaneng, wa ithuta go gama mašwi a dikgomo, mme wa isa kwa mabankeleng.

Go thusa thata. Go thusa thata mo go babalesegeng mebele ya rona, go thusa tlhaloganyo go nagana, go go thusa gore o seke wa nagana dilo tse dingwe tse di kwa ntle, tse e leng gore di tle go tlisa bodutu mo bophelong ba gago, o ka nagana dilo tse dintle, wa be wa 'ira dilo tse dintle ka botshelo ba gago. Go go thusa gore o dule o itekanetse, gore o ka dira dilwana tse dingwe, go go thusa gore o nne montle, o seke wa senyega le mmele, go go thusa le gore ka malwetse a mangwe, o seka wa tshwaetsega bonolo, jaaka bolwetse ba mafura, bolwetse ba sukiri, bolwetse ba high blood le bolwetse ba asthma. Bo go thusa dilo tse dintsi, o ka fenya malwetse a mantsi fa o ka ikentsha bodutu, ka metshameko ya ko ntle le go ikatisa.